Proof of address, ke bopaki ba address. Ke tokomane e bontshang moo motho a dulang teng kapa address ya hae ya bodulo. O ka fumana bopaki ba address ho tswa ditokomaneng tse fapaneng tse nang le address ya hao le lebitso la hao. Tse kang bill ya motlakase kapa metsi, lengolo la banka.

Ke mmaraka o moholo ka ho fetisa lefatsheng. Mo tjhelete ya dinaha tse fapaneng e rekwang le ho rekiswang.

Moreki ya ratehang, ke a leboha ka thahasello ya hao, tshireletsong ya lefu. Ho bohlokwa haholo hore o utlwisise ntlha e nngwe e bohlokwa. Ha o na le lefu lapeng lelapeng. Ha o na le nako e itseng eo o tla tlamehang ho emela pele, o ka etsa kopo ya tjhelete. Nako ena e bitswang nakonyana ya ho leta kapa mabaka a nakonyana ena ke ho thibela bomenemene, ho netefatsa bophelo bo botle ba moreki.

Ntho ya ho reka lehae la pele e sebetswa e sebetswa ka tsela ena. Sephetho sa thuso. Thuso ena e re e reretswe ho thusa bathong ho reka lehae la pele, ho fokotsa mojaro wa ditjhelete. Haholo-holo mabapi le tefo ya pele le ditshenyehelo tse ding tse amanang le ho reka lehae. Ha ngata batho ba loketseng ke ba sa kang ba ba le lehae pele kapa ba sa kang barui, ba rua thepa e sa sisinyeheng.

Account ya tax-free savings, e sireletsa batsetedi lekgetlong ba ho ba lokolla ho lefa lekgetho hodima phaello le meputso e hlahang ho matsete a bona ka hara account ena.

Ha e ntshware hantle. Ke ikutlwa ke sa sireletseha le hore tshepo ya ka e senyehile. Haholo-holo ho banka ya ka.

Ke lakatsa ho tsetela tjhelete ya ka account-ong ya polokelo e nang le phahello e ntle haholo. Ke kopa ho fumana lesedi ka dikgetho tse fapaneng ya hao, e le hore ke tsebe ho etsa qeto e nepahetseng.

Account ya cheque eo hape e tsejwang e le account ya ho hlahloba kapa ya deposit. Ke mofuta wa account ya ya banka e tsenelletsweng ho boloka le ho fihlella tjhelete bankeng. Sa ditjhelete tsa letsatsi le letsatsi.

Tshireletso ya ditjhelete haeba moreki o holofetse ka lebaka la kotsi e amang e amanang le mosebetsi. Disability cover e tla mo fa tjhelete e e ya ka mehla. Ho mo thusa ho lefa tshenyehelo tsa bophelo le ho iphedisa ka ha a ka ke akgona ho sebetsa.

Ho bula account bankeng, motho o hloka bopaki ba moo a dulang teng. Ho amohela bopaki ba mo, bopaki bo amohelang ba ka kenyelletsa bill ya metsi kapa motlakase. Bill ya kgase kapa mohala. Statement sa banka.

Tjhelete tsa hao banka e tla sheba hore na o fumana tjhelete e kae le hore na mosebetsi wa hao o tsitsitse ha kae. History ya dikoloto, tjhelete e kenang, tjhelete eo e bolokileng, boholo ba tefo ya pele le boholo ba mosebetsi.

O hloka ho botsa ka botlalo hore na tsamaiso ya ho fumana sekoloto ke efe. Hore na o lokela ho etsa eng, le hore na melao le maemo a sekoloto seo ke afe. Mohlala, hore na o tla lefa bokae nako e kae, le hore na ho na le tjhelete tse ding tse di tla lefuwang.